Ke nahana hore ha se ntho e lokileng hobane ke batho ba re ba tsebang. E fela association-e yona ya re ha ra dumellwa. E fela, nna ke nahana ke ntho e sa dumellwang ebile e bohloko haholo.

Re tshwanetse re etse tsone di-visa pele re ka tsamaya. Ebile ra batla le sefofane se tshwanetseng. Ebile ra tseba le nako e sefofane e tla tsamaya ka yona.

Ke thabela ho sebedisa yona tekesi hobane ke yona e re e tholang hangata moo re dulang teng.

Dimpe tsa e-hailing ke hore e ya patellwa kgwedi le kgwedi. E fela dintle tsa teng ke hore e re thusa ho feta ha bonolo.

Hawu Ntate! Ekaba o shapelang ngwana o bathong. Ke kopa o mo tlohele, tlohela motho eo ke ngwana. Mo tlohelle hle! Tlohela ngwana. He.e hle ntate! Nka sweets ngwanaka.

Ke rata maeto a jwalo haholo fela hobane o kgona ho phomola ha monate.

Batho ba dibaesekele ha ba sireletsa hohang. Hobane di-lane tsa baesekele ha di a lekana hohang. Ha wa .

Nka rata hoba mokganni wa Uber. Kene ke kopa ho botsa hore nka etsa jwang hore ke be mokganni wa Uber? Ho batlahala eng ebile ke tlatsa diforomo jwang?

Dumela mme, ke thotse ntho tsa hao boemafofaneng. Ne ke re ke o tsebise hore di-number tsa ka ke tsona tseo. O tla mo nfounela mo nomorong eo hore re tle re kgone ho kopana, ko fe dintho tsa hao. Ke a leboha mme.

Nka tsamaya ha thoko ha tsela hore dikoloi tsena di kgone ho feta hantle.

Ke hopola re ya ene ho motswalle wa ka. Re ile ra lahleha, e fela re ile ra kgona ho sebedisa yona Google map ho fihla ho motswalleng wa ka.

Hobane batho ba bangata ba ya dikerekeng, ebile ba bang ba ya mahaeng a bona.

Eya, hobane e-hailing ke ya mokgwa wa sejwalejwale ebile ke mokgwa o tlwaelehileng makeisheneng a sejwalejwale.

Kene ke tsamaile le yona motswalle wa ka. Hone ho le monate ebile re ja ha monate. Re fihlile ho le bosiu, e fela rene re ithabisa ko teng, ra nwa di senomaphodi se se monate le metswalle ya ka.

Ntho e ka etsahala moo tekesing ena ke hore le ka thola kotsi e bohloko haholo.

Kene ke tshohile haholo fela. E fela, hone ho le monate.

Kganna hantle ngwaneso hore re kgone ho fihla re bolokehile, ebile re santsane rena le bophelo. Hobane ha o sa kganne hantle, re ka ithola re le kotsing e bohloko.

Kgwebo ya ka e sebetsa ka yona mohala wa letheka. O tlamehile o bo na le mohala wa letheka hore ba kgone ho o fumana moo mohaleng wa letheka. Le tsona di-App tse di nepahetseng hore ba kgone ho fumana.

Ke rekile koloi ena maloba mona e fela e se e mpha mathata. Ke kopa le nhlalosetseng hore ba koloi ena ke eng? Ha e se ha jwalo, le lefeng koloi ya ka kapa le mphe tjhelete ya ka.

Ke ka lokiswa hantle, di a kenya boemong ba ho tsamaya moo tseleng.

E nkama haholo hobane selemo le selemo ba nyolosa. E fela, ke tsone tse di re thusang haholo.

Nka rata ha re kaya yona Durban, re lo iketla teng. E fela, re tlamehile re baya tjhelete hona jwale ho sana le nako.

Tekete ena ke e rekile ha o Computicket ka di twenty-five tsa Motsheanong. Ha e se be ke e sebedise, ke hona ke e sebedisang. Ke kopa le ntjhekeleng hore ho etsahetseng ka tekete ena?

Re nkile tsela e haufinyana. Ke ka moo re fihlileng ka pele halona.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo. E fela, ke tlamehile ke etse ho bona hore ke fihla jwang mosebetsing.

Ka tsatsi leo rene re ya hona mosebetsing. Re ile ra emiswa, e fela re ile ra ema hobane tekesi ene e tletse batho haholo fela.

Bakganni ba dibese ba betere hobane ba bua le batho hantle Ha ele ba ditekesi bone, ba rwaka batho ebile ha ba bue le batho hantle.

Dumelang le kae? Re teng. Ke nna mona ke nkile mokotla o seng wa ka ka phoso. Ekaba nka etsa jwang hore ke o fihlela ho lona, le tle le fe monga wa yona bag ya hae? Ke a leboha.